Ntho tse supang setso sa ka haholo ka ntlung, ke diaparo. Hona le dikatiba tsa sesotho tse bitswang mediyaqhele, tseo re ileng ra di fumana ha motswala wa rona a ne a nyala. Hape, ke boetse kena le dikobo tsa sesotho tse bitswang seanamarena, tse ileng tsa fetisetswa ho tswa ho nkgono. Tsena kaofela di bontsha hore ke motlotlo ka lefa la ka, hape ke motlotlo ka setso sena sa ka sa Sesotho.

Kgwebo ya ho rekisa dijo tsa setso e ka atleha, haeba e beilwe sebakeng se nepahetseng le ka ditheko tse nepahetseng. Hangata batho ba botswa ho pheha dijo tsa setso hobane ho thata ho di fumana, mme hape di nka nako e telele le tsebo e itseng ho di pheha.

Ho ba setho sa kereke ho ka fana ka melemo ya setjhaba e ka thusang motho hore a ikutlwe eka ke setho sa setjhaba, hore o na le batho ba moratang hape le batho ba mohlokomelang. Sena se ka thusa ka dintho tse kang ho itshetla thajana le ho tepella maikutlong. Hona le ditsebo tse ding tse motho a ka ithutang tsona tse kenyelletsang mmino, ho ruta hape le ho rera diketsahalo. Kereke ha se ntho e leng ntle fela empa boholo ba yona e molemo bakeng sa moya.

Ke ntho e ntle hore dikgwebo tse rekisang dijo tsa setso di a hola. Sena se thusa ditjhaba tse ding ho tseba ka lefa la rona hape le ho di ananela. Ha e kgothaletse botswa empa e hlahisa mesebetsi. Batho ba bang ha ba thabele mosebetsi o amanang le ho pheha dijo tsena tsa setso, empa ba rata ho di ja. Jwale batho kaofela ba etsa hore ba thole takatso ya bona.

Ke bona e se ntho e ntle hore basadi bona ba qeta nako e ngata ho feta banna ha ba ila. Ho lahlehelwa ke molekane hwa tshwana, le bohloko ba teng bo a tshwana. Sena se etsa hore hobe le maikutlo a hore basadi ba tlase mme banna bona ba hodimo ho ya ka batho. Ke belahela hore a mang a mabaka a etsang mokgwa ona ke hobane banna ba bona e le bona dihlooho setjhabeng sa bo ntate.

Ke nnete hore bokolone bo fetotse tsela eo maAfrika a sebetsang ka yona le ho ananela tumelo ya bona. Ba ile ba boela hape ba tlisa ditlhaloso tsa bona le bophirimela ha ho tluwa tabeng ya o utlwisisa bebele. Mme, tsena ke tsona tse ileng tsa sebediswa ho laola le ho aha setjhaba mona Afrika.

Ho hongata hoo ke ntseng ke hloka ho o etsa ho bontsha setso sa heso hantle ka dintho tsa lapeng. Boholo ba tsona ke tsa senyesemane mme ke tsona tse fanang ka sefahleho sa lehae. Hoo nka o tjhong ke ho re, kena le setshwantsho se entsweng ka difaha ka matsoho.

Ka nako ya paseka ha re je nama e kgubedu. Ka tlwaelo, re pheha sejana sena sa tlhapi se bitswang e leng tlhapi e tshweu e hadikilweng. E tshetsweng ka hara e tshetsweng dinoko. Sena re se ja ka di .

Dijo ke dijo, mme dijo tsa setso ha di jare moelelo wa tshwantshiso o tshwanang hara batho kaofela. Ha ke bone hona le nyenyefatso ya setso sa rona ha re rekisa dijo tsena di-restaurant-eng. Haeba wena o tseba hore setso sa hao se tshwere sejo se itseng ka tsela e itseng, o tlameha hore wena o hlomphe setso sa hao mme o ska se reka di-restaurant-eng. Batho ba ka ithuta seo ha re rutana.

Lapeng la heso ka nnete, ha re sa tseba tatelano ena ya ho tshela mobu. Ke tseba fela hore batho ba leloko ke bona ba pele ba ho tshela mobu. Empa hore kamora moo ho tla mang? Ho mang? Ka nnete nka se tjho hore ke ntho e ke e tsebang kapa ntho e ke boneng leloko la heso eleng ntho eo le e latellang.

Makeisheneng ke a sejwalejwale, mme diaparo di bontsha sena. Ha hona diaparo tse kgethehileng tseo nka reng makeishene a di kgomaretse hona jwale tse ikgethang. Batho ba apara ho ya ka hore ke eng e ntle.

Hona le mokgwa o kgethehileng wa ho pheha dijo tsa setso ho fumana boleng ba tsona bo felletseng. Boholo ba sena, ho ithutwa ha hona le mekete e meholo moo batjha ba phehang le maqheku. Ka bo madimabe, sena ha se sa etswa haholo hobane batho ba bangata ditoropong ba se ba kgetha hore ba reke batho ba tla ba phehelang ho fapana le hore batho ba phehe mmoho, mme ho jewe jwalo.